Bo ama botlhoko thata ka gonne ga re kgone go ba na le yona data eo mo megaleng ya rona go mosi selelathekeng tsa rona, ka gonne ga o nagana go reka data o kampane wa reka borotho gore o tseye le borotho le ba lelapa la gago mme o se ke wa tlhoka .

Data e ke e dirisang e ko maemong a godimo thata e tura thata. Mme ke dirisa data ya Vodacom ke e reka ka twenty ranta e tsaya lobaka la matsatsi a mararo. Ke kry-a one gig ya data mme ke kry-e le di-free minutes tsa any network mo nka any network mogala wa gore ke gone go bua le bona mo selelathekeng mme e botoka fa ke e bona ka gore ke yone ke kgonang gore .

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng kgwedi ya go feta ke, hundred rand mme ke e dirisitse gore mo bekeng e nngwe le nngwe e ke e dirisitseng e ke e dirisa for matsatsi a mararo. Mme fa motho lebelela ke ya Vodacom motho a ka dailer star one two three star four hash nayang nomoro e o ka e dial-ang mme o e nkgopola o e kgethe o e reke.

Data e nka ratang go e sebedisa ke data ya forty gigs mme e ka ntumedisa nka e dirisa kgwedi yotlhe. Mme nka rata ga e ka tsena ka sontaga ka letsatsi la .

Fetola e le thata mme batho ba tla kgona go e dirisa gape ba tla kgona go e reka.

Data e dirisiwa jaana fa o batla o tsenya data, data ya Vodacom o tsena ko star one two three star four hash. O kgetha ko go kwetseng data mme o tsena mo go yona, mme e tla o neya di-options tsa data tse bonalang mo selathekeng mme wena o tla kgetha e wena o tla kgonang go e reka, mme wa e reka wa tsenya mo selelathekeng mme wa e dirisa.

Nka reka e nngwe gape data ga nka bona gore data ya me e fedile pele ga nako, mme e ke e rekileng ke tla e dirisa sentle ke e tlhokomele gore e bolokege e se ke ya fela ka nako.

Mme ke yone e ke tla bonang gore e nna sebaka mo sellathekeng same.

Ee, fa tsala ya me e na le mo e tšhwanetseng gore e romele CV mo go yona e bone tiro mo selelathekeng ke a kgona go mo romela data tlaya ka gore o tlo tlhoka di fa e bo kana kang mme ke kgone go e nkgopola mo e ke nang le yone mo selelathekeng ke mo romelela yone a kgonang go romela email.

Ke nagana gore tlhwatlhwa ya data e ko godimo go le gontsi, mme e tšhwanetse go fokotsiwa mme go bona dingwe tsa di-data tse tšhwanang le bo limited data deals le unlimited ke tsone tse di tla kgonang go thusa batho gore ba kgone go reka data mo megaleng ya bone ya thekeng.

Ee, ke bone e siame gore e dirisiwe ke baithuti ka gonne ba tla kgona gore ga ba tlhoka data ba e reke, mme e tla ba data e ba tla kgonang go e reka.

Ke nagana gore thekenoloji e tswelelang e jaaka bo AI e tla thusa bašwa ba rona thata mo dithutong tsa bona, mme ke kakanyo e pila thata e tla tswelang bašwa ba rona molemo.